Dibakeng tsa mahaeng ho hole haholo. Mme batho ha ba ye ka bongata di-clinic-ing hoo ho etsa hore ho hlokehe palo ya batho ba tsamayang di-clinic-i. Mme meriana ha e tla e tla e sa fella. Ka hoo, ho etsahala hore ho be na le kgaello ya meriana le dipidisi. Ke ka hoo batho ba tla rongellwa di-clinic-ing kapa dipetleleng tse ding.

Tjhehe, nkekebe ka ya metseng ya ditoropong hobaneng mahaeng ho tlo sala ho thusa basebetsi ba banyenyana. Mme e tlo ba kgaello haholo bakeng sa bathusi.

Eya, ke dumellana le sena hobane ngwana ha a fumana dijo tse mo matlafatsang. Boko ba hae bo sebetsa hantle le mmele wa hae o sebetsa hantle. Mme o kgona hore a ithute ha bonolo skolong.

Eya, batho bana ba phelang ka lefu la HIV ba tshwarwa hantle di-clinic-ing hobane ba fumana thuso ka nako. Mme ba fumantshwa le meriana ya bona e ba tlamehang hore ba e nwe. Ho ka phekola lefu lena la HIV.

Batho ba ke ba tsebang kapa lelapa leo ke le tsebang le nang le batho ba seng ba hodile haholo dilemong e leng batsofe, ba ba tshwere hantle mme ba ba fumantshwa tlhokomelo eo ba tshwanelang hore ba e fumane.

Ho ka ba molemo ha nke ka thola koloi kapa hona ho reka tekesi hore basebetsi ba ka ha ba fihlile hoseng, ba sebetsana le di-order-a mme ra bona hore ke batho ba bakae ba rekileng moriana. Ebe ba tla sebetsana le di-order-a e be diphuthelwana tseo di tla ya ho batho ba tla nka koloi yeo ba di tsamaise ho ya bathong. Hore batho ba fumane meriana ya bona.

Nka bua le molekane wa ka mme ka mo eletsa hore a ye ho ya ntlhola hore na ha na lona lefu lena la HIV. Mme nka mo jwetsa hore ho molemo haholo ebile ha re ya re le babedi hore re tle re ye re lo fumantshwa thuso. Hore re itlhole, mme re fumane le thuto e batsi ka lefu lena la HIV.

Nna ke bona e le ntho e molemo mme e le bohlokwa hobane batho ba bang mesebetsi ya bona e ba batla nako e telele eo ka yona ba kekeng ba ba kgona ho hlokomela maqheku. Mme ha ba isitse lehaeng, ba tla fumana tlhokomelo eo ba e hlokang.

Eya, nna tshepo ya ka ke e behile ho meriana ya clinic-i ebile mahloko a ka ke a phekola ka yona meriana ya clinic-i. Ena ya setso ha ke tshepe hobane ya clinic-ing e test-uwe dilaborathoring kwana, hore na e loketswe hore e ka ya bathong kapa tjhe.

Tjhe, nna ha ke so berekise tsela ya hore shop-o ya moriana, e tlise moriana ho nna. Ke motho a batlang hore ke ikele shop-ong ya meriana ke kgone ho hlalosa seo se ntshwereng hantle. Hore ke kgone ho fumana moriana o nepahetseng bakeng sa ntho e ntshwereng.

Ka hore maqheku ke batho bao e leng horeng ha nako e ntse e tsamaya, ba batla ba se ba lebala haholwanyane ho feta pele. Nka ba eletsa hore ho be na le batho bao ba tla ba hopotsa ka meriana ya bona le dipidisi hore ba di nke ka nako.

Ho bolokehile haholo hore haeba hona le molekane a nang le HIV kapo motho o phedisanang le yena, ba sebedise hore ba se ke ba tshellana lefu lena la HIV kapo mme a ska ima.

Ee, ho ka ba bohlokwa haholo ha thuto ya lebollo e ka kenyelletswa dikolong tsa rona, haholoholo e tla kenyelletswa ho subject-e ya life orientation moo bana ba rutwang ka tsa bophelo. Mme ba tla ba na le tsebo e batsi ka tsa lebollo hore na le bohlokwa ha kae le ditlamorao tsa teng.

Ditshebeletso tsa mmuso di ka fihla ka pele ha mmuso o ke wa etsa budget-e eo e leng ho yona ba tla hira batho. Kapo hona ho eketsa motjhini kapa tsohle tse hlokahalang hore ba tle ba nehelane ka ditshebeletso ka pelanyana.

Ho thibela hore o ska ba na le bohloko bona, ba HIV ka hore o ska ba na le kamano ya motabo le motho a nang le yona H I V. Kapa o ka thibela HIV ka hore o sebedise kwantlama le motho o leng dikamanong le yena. O ka thibela hape ka hore o ske wa sebedisa dintho tse kang toothbrush-e le motho e mong.

Tjhe, ha se ntho e lokileng. Batho tlamehile ba sebedise di-clinic-i ho rera tsa malapa hobane ha ba sa etse jwalo ho qetella ba entse bana ba bangata. Hobane ba se na tsebo ka bana. Mme ba sotle bana ba se na tlhokomelo ya bana ba bangata. Le hona matla a ho ba hodisa.

Eya, ke a le tshehetsa lenaneo leo le jwalo, hobane bana ba ba le tsebo e batsi ka tsa temo. Mme ba ka ba na le kgahleho ya hore ba ntshetsepele thuto ya bona ka tsa temo. Mme le hona hore ba ithute hore ba ka etsa jwang hore ba jale dijo, ba seke ba di reka. Hona ho boloka tjhelete haholo.

Tjhe, ha ho ya loka. Taba ena e kotsi haholo hobane ba ka iphumana ba fumane lesedi leo e seng lona. Mme ba le sebedisa ka hoo, ebe ba tswela pele ba ntse ba kula kapa hona ba hloka thuso e fetang eo ba neng ba e hloka pele. Ka lebaka la hore ba tla be ba fumane ditaba tseo e seng tsona mme ba di sebedisitse.

Nna ke bona ho le molemo ha di ka tjhentjhuwa. Mme ya eba meaho ya di-clinic-i hore batho ba kgone ho finyella, ba seke ba emela di-clinic-i tse tsamayang.

Mmuso wa rona o ka etela mabenkele ana a rekisang moriana ona, hore ba tle ba ba bontshe mangolo hore na ba reka meriana ena kae, le hore e loketse na, hore e ka ya bathong kapo hona e melaong na meriana ena.

Lebollo la sepetlele le thusa bontate haholo ho qoba mafu a wa tholang ka thobalano le bona, hore ba ske ba ba le ditshila bothong ba bona, ba bo ntate.

Di thusa haholo hobane di finyella bathong. Batho ba bang ba dula hole le mehaho ya di-clinic-i mme tsena tse tsamayang di ya finyella ho bona mme ba fumantshwa thuso.

Ke bona hole molemo haholo ha o hlokomela batsofe. Ee, hwa etsahala hore motho o ntse a batla ho phela hanyenyane, bophelo ba hae, fela o ka etsa ka hohle hohle hore o di etse di le pedi. O hlokomele batsofe mme o ntso o phela bophelo ba hao.

Re ka ba fa support-o eo ba e hlokang jwalo ka support-o ya maikutlo hore re ba mamele tse ba di hlokang le hore na ba ikutlwa jwang. Mme re ba tshehetse hape le ka hore re ba thuse ho etsa mosebetsi ya ka matlung jwalo jwalo. Ho ba hlapisa ho ba fa meriana ya bona ka nako ho ba fa dijo tseo ba lokelang ho di ja, le ho sheba hore na ba nwa metsi hantle. Mme hape re etse bonnete ba hore ba ya ho bona dingaka kapo ho ya di-clinic-ing ba fumantshwe meriana eo ba e hlokang. Hore ba ka alafa malwetse ao ba tshwerweng ke ona.